Lukhona kakhulu utshintsho ngoba yayingasekho laa nto yokuthi uzawusondela kumntu nithethe, uthethe nibambane nangezandla, nihleke. Wawungakwazi ukuyenza loo nto. Ke ngoku loo nto yatshintsha ngoba benithi uma nithetha nivale imilomo omnye abhekelele angasondeli kuwe. Ngoku yatshintsha kakhulu loo nto indlela izinto ezazisenzeka ngayo, yabutshintsha ubomi bam.

Kuba yingxaki enkulu kakhulu leyo ngoba umcimbi weekliniki unzima. Iikliniki zalapha emakhaya zithanda ukuba kude kakhulu kunabantu okanye ekuhlaleni. Ngoku loo nto leyo iye isokolise kakhulu ngoba kumele kuqatyelwe iimoto, ngapha neemoto umcimbi weemoto uyadura, uyadura. Ngoku kumele kuhanjwe ngeenyawo futhi kukude apho. Loo nto leyo iyingxaki.

Kungafuneka ndibe ngoku asapholayo ndingabe ndimgcinela umntana aze alulame, aphile kakuhle. Ke ngoku azokwazi ubuya afumane umntana wakhe.

Loo nto leyo iyachana kakhulu. Iyachana kakhulu ngoba ngoku kumele uthenge ukhuphe imali yakho ukuze uzofumana le nto mhlawumbi ubunoyifumana mahala ungayikhuphelanga mali. Iyingxaki kakhulu loo nto leyo yokuthengiswa kwamayeza anceda kwa abantu aba basekuhlaleni.

Mhlobo wam, esi sifo asiyi ngaminyaka asinaminyaka, ayisosabantu abadala, ayisosabantu abancinci. Wonke umntu uyasifumana, sesikawonkewonke. Ngoku ndingakucebisa ukuba uthathe amayeza kunye neepilisi ozothi uzinikwe ngugqirha okanye ngunesi. Ngoba uba usayixabisile impilo yakho kuzomela usele loo nto, elo chiza uzothi ulinikwe ngoba kujongwe impilo yakho apho.

Ndicinga uba fanuba kungoba mhlawumbi bengakhulelanga emakhaya alungileyo, ngoku indlela yabo yokunyamezela okanye indlela yokuzama ulibala isimo abajongene naso kukuba batshaye iziyobisi futhi basele notywala.

Ewe, ndicinga uba balufundiswa ngokwaneleyo ngoba akukho apho kungafundiswa khona. Bayaxelelwa nemiphumela yokungacwangcisi okanye ukungalandeli izinto ngendlela okanye ukungxamela izinto ezikude kunabo.

Kakhulu, iingxaki abantu abasemaphandleni abajongene nazo ixesha elinintsi uncedo aluveli, umasipala wezo ndawo akafiki. Ngoku kuba nzima kubantu abahlala emaphandleni ukuthi bancedakale ixesha elinintsi. Ngoku loo nto igcina isenza ukuba abantu bafudukele kwezinye , kwezinye iindawo apho bazoncedakala khona.

esiNtu angasinceda ngoba kungafuneka urhulumente angenelele yena azokwazi ukuba abanike iimpepha abantu abathengisa amayeza ukuba bangawasebenzisa ngokusemthethweni. Bacebise nakubantu ukuba kuyenzeka amayeza esilungu angasebenzi mabajonge kwicala lesiNtu ukuba alinosebenza na lona libancede kwiingxaki zabo.

Hayi, esikolweni andiqondi ukuba wayekhona ngoba into enjalo zange siyifundiswe thina singabafundi, mhlawumbi yayisaziwa ngootitshala nootitshalakazi. Thina singabafundi akekho endimaziyo owayekwazi ukunceda abafundi ngosizo lokuqala.

Eyona nto ibalulekileyo kukuthi kwakhiwe iindlela. Loo nto izokwenza kube lula ukuthi iimoto zongxamiseko zikwazi ukufikelela ezilalini, ngoba xa kungekho iindlela akukho apho iimoto zizawuhamba khona zifike apho kumele ziyothatha umntu khona. Ke ngoku into isekuthenini ukuba kwakhiwe iindlela kuzokwazi ukuhamba iimoto.

Awukho umahluko endiwubonayo, ngoba abantu abaphila okanye abagula ngezi zigulo bayazana bona ukuthi umcimbi wawo uhamba kanjani. Ke ngoku abanye abantu bona abawazi ukuthi umntu ophila okanye umntu ogula ngezi zigulo umcimbi wakhe uhamba kanjani.

Ekugqibeleni loo nto iya kwisabelomali iya iya kwisabelomali. Urhulumente kumele anyuse isabelomali ukuze umphathi mandla okanye umnyango wezempilo ukwazi ukuthenga okanye ukufumana amayeza amanintsi okanye amayeza ngonintsi lwawo, ukuze angazuphela kwangoku xa ezofunwa ngabanikazi bawo ezikliniki.